Se ke se naganang ke gore kwa dikolong ba simolole go fa bana dijo tse di siameng, ba seke ba apeye ka mafura a le mantsi le dinwa tse eleng gore di tlhabogile, gape le maungo ka letsatsi le le rileng mo bekeng, bana ba sekolo ba fiwe maungo. Ee.

Mo lefelong la me ba gona ditlamelwana di le dintsi tsa pholo tsa bagodi, go na le ditleliniki kapa tleliniki e le nngwe fela, mo go na leng batho ba le bantsi bagodi ba emela lobaka lo lo leele. Ke akanya gore puso e ka thusa ka go tlisa ditleliniki tse di tsamayang le go fa bagodi dipalamo tsa mahala go ya bookelong. Gape ba ka thusa ka baoki ba ba thusang bagodi fela.

Go ya ka nna, ke bona go le botoka thata gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa, ka gonne le bone ke batho ba na le maikutlo. Fa e le gore ba kgona go gopola batho ba kwa bo bone. Ba ka fitlhela mongwe wa mo lelapeng o lo reng ga badiri kapa ga ba bereke gore a tle a kgone go mo tlhokomela, ka gonne e leng wa lelapa, le nako a kgone go mmona mo matsatsing.

Mo setsong sa rona, batho ba lebelela gore bana ba tlhokomele batsadi fa ba setse ba tsofetse. Go solofelwa gore ba ba tlhokomele ka dijo, ba ba ise bookelong, le go nna le bone mo malapeng. Mme mo boammaaruring, go nna thata ka gonne bana ba bangwe ba dula kgakala kgotsa ba tlhokana le madi. Gape batsadi ba bangwe ba sala ba le nosi, ba sa thusiwe. Ke ka mo o go leng botlhokwa gore le puso e tsene mo tirong ya go tlhokomela bagodi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di ruta batho gore ba tlhokomele bagodi ka maikarabelo. Mo setsong, bagodi ba tlotliwa mme go bonwa e le batho ba ba botlhokwa. Se se dira gore re ba rate, re ba tlotle, le go batla go ba tlhokomela. Le fa go ntse jalo, lefatshe le fetoga mme batho ba ba le bantsi ba simolola go lebala melao ya setso. Ke ka mo o go leng botlhokwa go gopola bokgoni jwa setso sa rona mo tlhokomelong ya bagodi.

Ke akanya gore lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi ka lorato. Setšhaba sone se tshwanetse go ba ema nokeng ka dipalamo, dipholo, le mananeo a thuso.

Mo tikologong yame, bagodi ba bona ditirelo jaaka ditleliniki ya puso e ba thusang ka kalafi, gape ba ka bona dijo mo mananeong a dijo tse di abiwang ke mmasepala. Le fa go ntse jalo, fa ditirelo di sa ntse di le se kae, go tlhokega gore puso e tsenye letsogo le mo go tlhokomeleng bagodi ba ba tlhokang thuso ya letsatsi le letsatsi.

Ke itse mafelo a tlhokomelo ya bagodi jaaka all age home, mo mafelong a o bagodi ba fiwa dijo, ba tlhapisiwa, ba fiwa diokobatsi, le go tlhokomelwa ke baoki. Mafelo a mangwe a duelwa ke malapa, mme a mangwe puso e a thusa. Fela mafelo a a ntseng jalo ga a lekane mo tikologong ya me, ke ka mo o bagodi ba bangwe ba sa kgoneng go ya teng.

Puso e ka leka go thusa bagodi, fela thuso e santse e le mo go bagodi ba bangwe ba santse ba tlhokomediwa ke malapa ba le nosi. Go ka tokafadiwa ka go dira mafelo a go ba tlhokomela, go bafa dijo le di okobatsi mahala, le go bafa dipalamo go ya bookelong.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go ba thusa go amogela tlhokomelo e nepagalang le go ba fa maemo a botshelo a a botoka. Fa thulagano e le teng le e tsweletseng, batsofe ba ka nna le botsogo jo bo molemo, ba iponela pele mo maemong a botsogo, ba kgona go tswelela le maitemogelo a botshelo a tokafaditsweng.

O ka dira kopo ya go bona phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe ka go ya kwa di ofising o tshwere ID kapa pampiri ya botsalo e bidiwang birth certificate, le bopaki jwa bonno. Ga o setse o le dingwaga di le sixty-five kgotsa go feta, o tla tlatsa form-o ya kopo. Mme fa o amogelesega, o tla simolola go amogela phenšene ya gago kgwedi le kgwedi.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo ba lelapa ka go naya ditshwanelo tsa batsofe tse di akaretsang puso ya madi le tlhokomelo ya botsogo. Ka jalo, lelapa le tla nna le karolo ya madi go tlhokomela batsofe, e leng se se ka kgonang go ama morwalo wa madi wa lelapa ka go oketsa ditshenyegelo.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene fa a le dingwaga di le sixty, mme go tlhophiwa dingwaga go tse la ka gonne batho ba dingwaga tse ba tlhoka tlhokomelo e ntsi ya botsogo le ditshebeletso. Mme ba ka tswelela ba leba go thuso ya madi go tsaya karolo mo go tsa bophelo.